Hangata re bone batho bana ba mose ba rata ho palama tsona dipalangwang tsena, mme ba patala tjhelete e ngata, ho sa tsotellehe le hore na wena o batlile bokae. Jwale bohahlauding ba Durban kwana ke bona e ba ka tlatsetso ya moruo o moholo, mme ka ho ba batho ba hahlaulang ba se ntse ba di thabela, ha ke bone e ka ke ntho tse ka fediswang, hobane ke mokgwa wa bona wa ho iketsetsa tjhelete. Mme jwale le yona e sentse e baka hore naha e be ntlenyana hobane batho ba di etsang o tla fumana ba tenne ha monatenyana le bona ba tenne ha hantle mme di bo tshwanetse.

Dilemong tse hlano tse fitileng, ho ne ho patadiswa ka hona mokgwa ona, wa hore ha o kena ka tekesing ebe hona le motho ya santsane a eme moo, ebe o tla nka tjhelete empa hona jwale tjena o so ipatalla fela ka karete ya hao, o fihla o e beha moo kapa yona tag mme eo ntshetsa silipi, ebe wa tsamaya. Hona ho entse bobebe bo makatsang ho batho ba palamang ditekesi, mme tefiso ena e ntlafaditse tshebedisano ena haholo, e re bolokela le nako e le ntho bohlokwa.

Morao tjena, PEP e se entse bobebe ba hore, fela ka sixty ranta o kgone ho romela tsohle tseo o batlang ho di romela. Empa jwale bothata ke hore di tsamaya fela ka Labohlano, fela ha ona taba, ha fela motho yenwa wa ka, e lo reng o reka diphahlo honna a tla di fumana, mme moo di bolokehile haholo, ha hona ntho mona ya hore utlwe so thwe poso e lahlile dithepa tsa hao, di tla fihla ho yena motho enwa, mme le yena o tla tshepahala ho romela tjhelete.

Beng ba ka hle ka hlompho e seng ka hona ho tella ke bone batsofe ba se ba sena tjheletenyana e matla, kapo yona e ngata hore ba palame, mme ba phethe mabaka a bona kwana toropong. Ho ka ba jwang ha re ka theo theola tjhelete eo ba palamang ka yona, hore le bona re ba fe monyetla wa hore ba tle ba hlahelle mabenkeleng kwa toropong, mme jwale ha re entse jwalo, atjhe ha ke bone phoso hobane ba se ntse ba sa fumane tjhelete e ngata ya pentjhele. Ke tla leboha haholo ha le ka nka sena la bona lesedi la hore na le se sebedisa jwang, mohlomong ne ntse le sa elellwe ke hona le elellwang hona tje.

O lokela ho fihla dihora, tse ka bang pedi pele sefofane se tsamaya. Batho ba bangata ba tshaba sefofane, empa nna ha ke se tshabe, ka nnete se ke se palame ha mmalwanyana mme ke bone hore ha se ntho e tshabehang. Kgetlo la pele teng ehlile ne ke tshohile, empa e ya tlwaeleha.

Balaola sephethephethe ka nnete ba kgotsofatsa, ho shotang e se le hore fela, ba tatele ho ya moo diroboto di senyehileng, ka hobane ho ba letshubuhlelano. Mme jwale ba laole sephethephethe, hobane ka nako e ngwe makoloi a tjhaisana, ho feta feta moo, ke tla be ke kgotsofetse le ka nnete.

Ka kopo hle mongaka, ka ha wa bona hore tekesi e sentse e le makgethe e hlatsitswe, etsetsa ba bang molemo ba hore o phuthe lekgapetla leo la hao la banana, mme o tlo o le lahlela ya holenyana ka dustbin-ing kea kopa hle. Mokganni wa tekesi ke kopa o ngole moo ka pele ka moo o ngole note hore, ha ho dijo kapo tsona dipampitshana tse lahlelwa ka tekesing ka mona. Hore jwale taba ena, ba tle ba e nkele hloko le hlokolosi hore o se ke wa hlwekisa fela tekesi ya hao ya nkga ha monate tjena, ebe batho ba tlo e silafatsa. Ke tla leboha haholo.